Diaparo tse re di aparang mo setsong sa me di tshega le makgabe mme tsone ga di a fetoga tsone, tsone ga di a fetoga go tshwana le tse dingwe tsa ditso tse ke di bonang di fetogileng nnyaa tsone ga di a fetoga.

Ee, ke akanya gore e ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference go bontsha setso sa gago le go ipela ka setso sa gago .

Ke nagana gore moaparo wa setso sa Setswana o montle, o montle thata ka gore o thuto ya setso, o kgatlhega, o kgatlhega mmele, o bontsha boikgethelogo, o le mmele mme o ruta dikgwebo tsa setso.

Ke akanya gore diaparo tsa setso tsa basadi jaaka sekai sa seZulu le ya seXhosa di rotloetsa bana ba segompieno go ka apara diaparo tse di khutshwane, tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi go di apara mo bathong ka ditsela tse dintsi thata.

Dilo tse tsa setso dibaga, go na le dibaga tsa maZulu, go na le dibaga tsa maXhosa le dibaga tsa maPedi. Dibaga tsa tsa sePedi, dibaga tsa seXhosa le tsona dibaga tsa maZulu. Dilwana tsa setso di bontsha setso dilwana tsa seXhosa.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara mesese e me telele e sa tlhagiseng mangwele le dikgiba, dilo tse di tswalegileng, ga a tshwane go apara marokgo, mme bangwe ba apara marokgo mme marokgo a teng tshwanetse apare marokgo a matelele a fitlhang mangwele.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letlalo la kgomo maina a meaparo ya Setswana ke itseng ke kasane, dikobo, magapu, pepa tshega.

Ke akanya gore kamano e e teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke setso sa mosadi diaparo tsa basadi di bopa setso, diaparo tsa basadi di bopa setso sa mosadi jaaka diaparo tsa kgatlhego di bopa setso sa mosadi yo kgatlhegang mmele wa gagwe.

Ke akanya gore ke kakanyo e ntle thata, tsone di ka tshela, di ka tshela mmogo le feshene tsa segompieno, di dintle, di dintle diaparo tsa setso di a lebega mme tsena tsa Setswana tsone go na le tse dingwe tse e leng gore di ka se tshele mmogo tsone di ka se tshele mmogo le feshene ya segompieno.

Ditso tsa kgetho ya setso, ditso tsa setso di tlhotlheletsa diaparo tsa setso jaaka diaparo tsa seZulu, seXhosa le Setswana. Diaparo tse di tlhotlheletsang tumelo ya setso ya mosadi, ditso tsa kgwetlho ya mmele, kgetho ya mmele ditso tsa mmele di tlhotlheletsa diaparo tse di kgatlhegang mmele wa mosadi jaaka diaparo tsa kgatlhego le diaparo tsa boikgethologo. Diaparo tse di tlhotlheletsang kgatlhego ya mmele wa mosadi ke ditso tsa ya tshwanelo. Diaparo tsa setso di na le seabe sa go boloka ngwao-bošwa ke ya ka ditsela tse di latelang di ruta kgwebo tsa setso le .